Ho na le diphephetso tse ngata tseo baholo ba tobaneng le tsona ha ba sebedisa dibese. Kgathello ya mmele dibese tse tletseng batho le ditshebeletso tse fokolang. Le ha ntse ditshebeletso tse ngata tsa dibese di le ka ka matla ho etsa hore batho ba hodileng ba kgone ho tsamaya le ho sireletseha. Ho ntse ho na le mathata a ka amang phihlello ya bona ka kakaretso. Dintlafatso tsa ho fihlella boiketlo le ho tshepahala di ka ntlafatsa haholo boleng ba tshebeletso bakeng sa bapalami ba hodileng. Ke ha bohlokwa hore mebuso ya dibaka le baholong dipalangwang ba tswele pele ho sebetsana le dihloko tsena. Ho netefatsa hore dintho tsohle di ka tsa setjhaba di ka tsamaya ha bonolo le ka mekgwa o sireletsehileng.